Ukugawulwa kwamahlathi mina ngicabanga ukuthi kuyinto elungile, ngoba kuleyo ndawo indawo yakhona ihlala iyinhle futhi ihlanjululiwe, bese ngiza endaweni kokungcoliswa kwamanzi. Okokuqala, amanzi abalulekile kithi sonke, futhi akekho umuntu ungawadingi amanzi, yingakho amanzi kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi ahlale ahlanjululiwe ngoba abalulekile. Siyawaphuza, spheka ngawo, ayikho into esingayenza ngamanzi. Ngokucabanga kwami amanzi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu unelungelo lokuthola amanzi ahlanjululiwe ukuze sizophila impilo engcono, futhi singabi nezigulo ngenxa yamanzi angcolile.

Zingaba nomthelela omubi kakhulu, ngoba sikhumbule ukuthi izitshalo ziyafana nathi abantu, ziyaphila. Ngicabanga ukuthi uma kunalo moya, zingafa ngoba umoya mkhulu kakhulu, futhi umoya omkhulu ungadala ukuthi ezinye izindawo zinamahlathi zishe ngenxa yomoya omkhulu, futhi nathi bantu singadala lokho. Ngokwesibonelo, uma umuntu ebhema, bese elahla ugwayi wakhe angawucimanga, lokho kungadala ukuthi amahlathi asheshe ashe ngenxa yomoya omkhulu kanye nogwayi walo muntu lo ongawucimanga.

Izinselelo zezemali abalimi abasafufusa, ukuthi abanayo imali yokuthi bakwazi ukuthenga lezi zinto abalima ngazo, imishini kanye yonke into abafuna ukuyisebenzisa ukuze bakwazi ukulima.

Mina ngokubona kwami, uVusimuzi angathengisa lezi zimvu nge-three thousand ngoba sikhumbule ukuthi izilwane kumele uzinakekele. Zidinga amanzi, zidinga ukugezwa ngaso sonke isikhathi, zidinga ukudla, futhi ngiyacabanga nokuthi ukudla kwakhona kuyadura. Yingakho ngithi mina akathengise ngale nani engicabanga ukuthi lingcono. Futhi lingamsiza ukuthi aye akwazi nokuthi ayenze ezinye izinto ngayo yona le nani ngoba futhi kuwumsebenzi ukukhulisa isilwane sisasencane size sibe ndala.

Izintuthwane zinomthelela omkhulu futhi omuhle yize zona zincane, ngoba ziyasiza izitshalo ukuthi zikhule ngenxa yokuthatha impova. Futhi kuyasebenza lokho kakhulu ngoba siyabona izitshalo zethu indlela eziba zinhle ngakhona ngenxa yezintuthwane.

Ubuqhwepheshe busize kakhulu eNingizimu Afrika, ngoba abantu abatshalayo bayakwazi ukutshala izitshalo eziningi ngenxa yobuqhwepheshe abaze nabo, kuyasiza kakhulu ubuqhwepheshe ukuthi futhi kuthuthukise nebhizinisi labantu abatshalayo ukuze bakwazi ukuthola imali, futhi bakwazi nokuziphilisa kanye nokuthi bavule amathuba omsebenzi amaningi kuleli.

Libaluleke kakhulu itshali le wulu likagogo ngoba uyena owazenzela lona. Futhi ufuna nokuqhubeka asifundise ukuyenza amatshali wewulu ngoba ucabanga ukuthi ayasiza uma kungena ubusika. Yena liyamusiza ngoba uhlezi afuthumele, futhi noma aya kuphi liyamusiza ukuze afuthumale uma kubanda, noma uma kunetha imvula. Libaluleke kakhulu itshali likagogo lewulu ngoba uyena owalenza.

Kumele baqeqeshe abalimi ngezindlela zokuvikela izitshalo zabo. Uma isimo sezulu sishintshashintsha kaningi, kumele kube nezindlela ababafundisa ngazo ukuthi bangayenzani ukuvikela izitshalo zabo futhi bangakha izindlu, kodwa lezo zindlu lezo zizohluka ngoba izindlu zezitshalo futhi zizovikela izitshalo uma isimo sezulu singesihle.

Abalimi bangabambisana ekuthenini uma omunye wabo enenkinga yokuthi angabi namanzi, bakwazi ukuthelelana amanzi, bakwazi ukusizana kukho konke abakwenzayo noma bakwazi ukucela kumakhansela wabo ukuthi babaphe amanzi ngoba izitshalo zingagcina zifa ngenxa yokuthi amanzi awekho. Kubalulekile kakhulu ukuthi singabantu sikwazi ukusebenzisana ukuze sibe nempumelelo phambili.

Abalimi bangakhona ukuvuna amanzi wemvula, ngoba uma isikhathi sihamba bebhekana naleyo nkinga le yokuthi abanawo amanzi, bangakwazi ukusebenzisa wona amanzi wemvula. Futhi okuhle ngalokho ukuthi amanzi wemvula awakhokheli, ngalokho bangakwazi ukuthi bathathe imali leyo bazobhadala ngawo amanzi basebenzise kokunye ukuze ibhizinisi liqhubeke.

Kungasiza kakhulu ukusiza abalimi abasafufusa, ngoba uma bekwazi ukuthengisa izitshalo zabo ngaphandle kwaleli, lokho kungayenza ukuthi bathole imali eningi, nokuthi futhi bakwazi ukuqhubeka ukutshala izitshalo eziningi ukuze nabo elabo ibhizinisi lizothuthuka. Kanjalo-ke nomnotho wakuleli uyathuthuka ngoba nabo uma ibhizinisi labo likhula nomnotho uyakhula.

Ukutshala emadolobheni kungasiza kakhulu ngoba amanzi akhona abantu basemadolobheni abahlupheki ngamanzi, futhi yonke izinto zokutshala, ngiyacabanga ukuthi zikhona eduze kwabo. Kungasiza kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi kukhulise umnotho wethu ngokutshala emadolobheni, futhi nokuthi sitshale emakhaya ukuze lezo zitshalo zithengiswe ngaphandle kwaleli.

Izinzunzo zokudla okufakwe ethini, ngiyacabanga ukuthi mina ukudla okufakwe ekuthini akuduri, futhi wonke umuntu uyakhona ukukuthenga. Kanti ububi bokudla okufakwe ethini ukuthi ungakuthola kubolile, noma ungathola ukuthi uma ukuthenga sekumosheke kakhulu.

Kuyasiza kakhulu ngoba abantu basemakhaya bayakhona ukuthatha lelo thuba ukuthi bafunde kangcono ngokulima, futhi nokuthi bakwazi ukutshala basize loyo muntu loyo. Bese bayakhokhelwa ukuze nabo emindenini yabo babenakho ukudla etafuleni. Kuyasiza kakhulu ukuthi abalimi baqashe abantu ngoba lokho kuyenza nokuthi inani labantu abangasebenzi liyehle.

Abalimi bangakwazi ukuxhaswa abanye abalimi abasebesebenze isikhathi esiningi futhi bangakwazi ukuthola uxhaso kumakhansela endawo. Ngisho nabantu abahlala khona bangakwazi ukubaxhasa kuyo yonke into abayidingayo, uma nje sonke sisizana.